Umhlobo wam ndingamcebisa ngento yojonga kuqala inqanaba lakhe lamatyala lingakanani kwaye ndimcebise uba uzawukwazi na ulibhatala ityala eli nemali ibhanka izakongezelela kuyo eli tyala azawukwazi ulithatha, uzawukwazi na uyimela into enjalo. Into ebalulekileyo uba akwazi uba abhatale amatyala akhe.

Abantu bangalidinga ikhadi lekhredithi ngenxa yoba banganezidingo ezingaphaya kwemali yabo abayirholayo ngenyanga. Ufumanise uba ke ngoku ikhadi lekhredithi balisebenzela izidingo abanazo ebangakwazi uzibhatala ngemali abayirholayo ngenyanga kwaye ke ngoku nangendlela oyibhatala ngayo awuyibhatali laa mali ngexesha elinye, uyibhatala kancinci kancinci.

Andinoziva kamnandi ngenxa yoba ndilifune eli khadi letyala ngoba ndiyidinga imali ndinesidingo sayo kodwa ndingathatha ixesha ekujongeni inqanaba yam letyala ndibone uba ndibethakala phi ndikwazi ke ngoku uba ndizame ukulungisa, ndenzele uba ngelinye ixesha ndikwazi uba ndilifumane, ikhadi lizawundinceda xa ndilidinga.

Ngolwazi lam xa uvula iakhawunti ebhenki kuye kufunwe i-ID yakho kwaye ne-proof of residence. Xa ungumhlali wasezilalini kuye kufunwe ke ngoku incwadi kaceba ngenxa yoba azikho izitrato kwaye awekho namanani ezindlini.

Ikhadi le-debit linceda ngoba ulisebenzisa ngemihla ngemihla. Uyakwazi uba ungenelwe yimali uyakwazi uba uthenge ngalo, uyakwazi noba xa usebenza umrholo wakho angene phakathi kulo.

Ungenisa ubungqina bedilesi xa uvula iakhawunti yebhanki yinto eqhelekileyo kwihlabathi lonke. Loo nto inceda uqiniseka uzinzo lwezemali nolawula ubuqhophololo.

Ndingaziva ndothuke kakhulu ngenxa yoba ubuqhophololo kwi-ATM bunintsi. Abantu bayakwazi uba xa kuginyeke ikhadi lakho batsale imali yakho kwiakhawunti, ndingothuka kakhulu.

Into eyokuqala endingayenza ndingabhlokha ikhadi kwi-app yam yenzela uba lingasebenzi. Into yesibini endingayenza ndingafowunela la manani aveziweyo abhaliweyo kwi-ATM ndibaxelele ukuba i-ATM iginye ikhadi lam.

Umalume ndingaqale ndimbuze uba iakhawunti le uzayisebenzisela ntoni kwaye uzayisebenzisa njani. Uzayisebenzisela ukhupha imali kakhulu okanye uzawusebenzisa ikhadi kakhulu xa ebhatala. Ndingamcebisa ke ngoku uba makajonge iinto ezinjalo aye ebhankini ayothetha nomntu ozaziyo ezi akhawunti azawukwazi ukumcebisa ukuba zeziphi iiakhawunti angazivula ezingazuba neendleko eziphezulu yaye zimncede kwiimfuno zakhe zeakhawunti.

Xa bengenawo umashini wekhadi kuyanyanzeleka ndiye ebhankini ndiyokhupha imali.

Ndingangena kwi-app yam yebhanki ndibuyisele umva le nto enditsalele yona imali ndisogqiba ke ngoku ndiyivale uba ingakwazi uphinde inditsalele imali. Uba ayilungi ngaloo ndlela kunyanzeleka ukuba ndingene phakathi ebhankini bakwazi uba imali yam bayibuyisele eakhawuntini bona kwaye bayivale nayo loo nto itsalayo uba ingaphinde ikwazi utsala.